Ukubona kwami ukulima kusabalulekile namanje ngenxa yokuthi ukudla sekubiza kakhulu ey'tolo kanti namathuba omsebenzi awasekho kakhulu. Kanti uma uzenzela wena ukudla kwakho yonke into iba lula, ayikho into oshoda ngayo ukwazi ngisho nokusiza abanye abantu abaxakekile. Umbono wami uthi, yebo ukudla kusabalulekile, ukulima.

Izinhlobo zezitshalo okungenza kakhulu zithuleleke ngomoya. Eyokuqala, . Ukudluliswa kwempomfu isuka kwenye iya kumhlamba phakathi kwembali efanayo. ukudluliswa kwempofu isuka kwenye imbali iya kwenye imbali esitshalweni esifanayo. I-self pollination kwenzeka lapho isihlalo singazivundisi ngokwaso ngokusuka impofu isuka embotsheni yayo iya ensikeni yayo.

Ababhekana nazo abantu abafuye izikabhu ukuthi ziyantshontshwa. Okunye ukuthi kumele ngaso sonke isikhathi ubiyele la zihlala khona. Kanti ukubiyela zona kuyabiza. Enye into futhi, ukuthi kuncike esimweni sezulu ukukhulisa isikabhu.

Mina ngibona ukuthi uhulumeni kumele enze amahhovisi abalimu emadolobheni ukuze abalimu uma khona into abayidingayo bazi ukuthi iliphi ihhovisi abazobuya kulona elisemthethweni abazosebenzisana nalo noma befuna ukudayisa izinto zabo bayazi ukuthi bazofika kulolo hhovisi badayise khona ukuze into yabo izohamba kahle ngaso sonke isikhathi.

Mina ngingayithatha leyo ndawo ngilime kuyona ngoba ngizoba nesinkwa sangunaphakade, okusho ukuthi umsebenzi ngizohlezi nginawo nemali ngizohlezi nginayo ezongena ngoba ngalesi khathi ngilima kuyona, ngizothatha lokho engikulimile, ngikudle ngiphinde futhi ngikudayise.

Mina ngingafuna ukutshala ukudla okukhula ngobusika ngoba ngobusika akunethi kakhulu futhi akushisi kakhulu. Ngokubona kwami ukuthi iyona into engcono kakhulu ekutshaleni.

Uma kunetha kakhulu izikhukhula ngamanye amazwi, izitshalo ziyaguguleka, kanti uma futhi kushisa kakhulu, azikwazi ukukhula kahle izitshalo. Iyona into engiyilindele loyo.

Ngasithokozela kakhulu isipho ngenxa yokuthi ngiyazi senginalo ijezi lobusika ngoba kuza amakhaza ngeke ngisagodola kanye nesigqoko futhi ngizofunda nasekhanda.

Izindawo ezingajabulelwa abavakashi, izindawo ezinjenge siqiki, esiqiwini lapho khona okunezilwane zasendle, okunamanzi asemfuleni, okunezintaba, abavakashi bayithanda kabi into ehlukile engekho emadolobheni.

Izinselelo zokwamukela izivakashi epulazini elisebenzayo ukuthi kumele babe khona abantu abazochazela izivakashi yonke into eyenzakala epulazini khona bezophuma benolwazi oluningi mayelana nepulazi.

Kumele ngaso sonke isikhathi babe sendaweni ehlanzekile. Yonke amathuluzi abesebenza ngawo ahlanzeke agezwe abeklini. Baphinde futhi kube khona iyonke imithi ebulala izinambuzane babe nayo.

Vele ngaso sonke isikhathi babe nabantu abazobasiza bazophuma behambe betshela abantu ukuthi yiziphi izinto abanazo ezingamanani aphansi. Noma uma uthenga uthola okunye mahhala yizona izinto eziheha abantu lozo.

Nginesifiso eziningi ngezitshalo zami uma ngase zikhule ngendlela, ngoba ngifisa ukukhiqiza umkhiqizo omkhulu kakhulu ukuze ngikwazi ukudayisela izindawo ezinjengezitolo ezinkulu emakethe ukuze ngizoba nenzuzo enkulu.

Kungasiza kakhulu ngoba ngalesikhathi bethatha bekuthatha bekusa emazweni angaphandle, kusho ukuthi iningi inzuzo abazoyithola ngoba umase kungale emazweni angaphandle kuzobiza, mase kusho ukuthi thina nathi ngalana iningi imali esizoba nayo.

Kubalulekile kakhulu kumina ngoba ngisho esengasekho umkhulu abazukulu bami ngiyobe ngibatshela ngalo leli jazi ukuthi laligqokwa umkhulu.

Izinqinamba azobhekana azobhekana nazo. Okokuqala, ukuthi la edolobheni maningi kakhulu amasela manje kulula ukuthi zintshontshe. Okwesibili, indlu indlu ezizohlala kuyona kumele ifudumale ngaso sonke isikhathi, kumele ibe nkulu ivuleke. La edolobheni asinawo amagceke amakhulu, mancane amagceke ethu. Okwesithathu, ukudla ezikudlayo akukho lula ukuzithola la edolobheni.

Uma ngithinta into enomoya, ngivele ngikhumbule ngisayingane, ngisakhula. Ayikho into eyangijabulisa njengento enoboya ngoba yayingikitaza, ngihlezi ngihleka, manje-ke uma ngibuka bona ngikhumbula ubungane bami.

Izinselelo ababhekana nazo abalimi bamoba bangasekhaya izimvula. Uma kunethe kakhulu noma uma khona izikhukhula umoba uyakhukhuleka. Enye into ababhekana nawo umanyolo abanye abakwazi ukuwuthenga ngenxa yokuthi baxakekile. Enye into ababhekana nayo ukuthi umhlabathini asebetshala kuwona, awusakhuli ngokwanele umoba.